Ka gonne e kopanya dikarolo tsa metshameko le tsa go itlosa bodutu, metshameko ya bidio ya kgaisano kgotsa e-sport-e, e ka nna tsone ka bobedi, fela jaaka metshameko ya setso e akaretsa kgaisano e e bogale le go ipaakanyetsa ka thulaganyo, mme gape e ka nna tsela e e botlhofo ya go ijesa monate le go kopana le batho ba baša.

Night ke metshameko e e leng mmalwa e e itsegeng thata e e kgaisano ya videyo. Metshameko eno e na le ditiragalo tse di matlhagatlhaga tsa kgaisano tse di nang le mekgwa e e tlhomilweng le dikgaisano tsa e-sport.

Se se felelang ka maitemogelo a a kgatlhang thata mo matlhong, a a dirisanang le a a tseneletseng, didiriswa tseno di fetotse kgwebo ya metshameko, le fa ka fa batshameki ba dirisanang ka gone le metshameko, ka go dira gore go kgonege go tokafatsa dikerafo, mekgwa ya motshameko, kgolagano ya mo inthaneteng le maano a go e anamisa.

Go fitlhelega ga metshameko ya difounu tsa cellular, go dirisana mmogo le batho ba bangwe le go ikutlwa o fitlheletse sengwe go dira gore e ratwe thata. Ka motshameko wa kgaisano le maitemogelo a a beelanwang, ba tlamela ka mokgwa o mosola wa go bolaya nako, go fokotsa kgatelelo le go aga botsalano. Go tuma ga metshameko ya difounu tsa cellular go tlhotlhelediwa ka bontlhabongwe ka tsela e e fitlhelegang bonolo ka yone le dikgwetlho tse di nnang di fetoga.

Nako ya boikhutso morago ga tiro kgotsa sekolo, tlhokego ya go tshaba le go dirisana le ba bangwe, le go kgona go bona ditlhopha le metshameko ya mo inthaneteng, go tshameka metshameko e e senang mo inthaneteng, go dirisa Wi-Fi ya botlhe, kgotsa go tlhabolela dithulaganyo ya tshedimosetso e e senang le diphokoletso tsa nako e e seng mo setheong, ke dingwe tsa ditlhopho tsa batho ba ba eletsang go boloka ditshenyegelo tse di turang tsa tshedimosetso.

Ee, go tshameka metshameko ya setso ka namana gongwe go fokotsegile thata ka ntlha ya kgolo ya metshameko ya difounu tsa cellular. Le fa gone metshameko ya difounu tsa cellular e fitlhelega ebile e le motlhofo, gape e ka dira gore motho a seka a dirisana le ene le go itshidila mmele thata.

Computer-a kgotsa console ya metshameko, kgolagano ya inthanete e e ikanyegang le go reka dilo dingwe kgapetsakgapetsa mo motshamekong kgotsa dilwana tsa metshameko. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng e akaretsa two le counter strike two.

Tokafatsa bokgoni jwa tlhaloganyo jo bo jaaka go akanya ka sebaka, go rarabolola mathata, le go dirisana mmogo ga diatla le matlho fa go ntse go tlamelwa ka ditshono tsa tirisanommogo le kgolagano ya loago ka metshameko ya batshameki ba le bantsi. Mme motshameko o ke o ratang mo inthanete ke wa go ba lepodisi go rarabolla dikgetsi tsa batho ba ba bolaileng batho.

Gobane di itshetlegile ka sesebediswa sa hao le di-server tsa papadi tse buisanang ka go tswella pele. Dikarolo tsa maitemogelo a motshameko wa mo inthaneteng jaaka motshameko, dintshwafatso le diteng tsa motshameki a le mongwe tse di ikaegileng ka dikarolo tsa mo inthaneteng, di ikaegile ka phediso eno ya tshedimosetso. Go tlhokega khomputara kgotsa sediriswa sa go tshameka, kgolagano e e ikanyegang ka inthanete le motshameko ka boone gore o kgone go tshameka metshameko ya inthanete.

Ka ntlha ya mathata a thekenoloji, di ne di seo mo nakong e e fetileng. Motshameko wa mo inthaneteng o ne o ka fitlhelelwa fela ka thuso ya di computer tse di nonofileng le inthanete.

Bogodu jwa boitshupo, go kgerisiwa ka inthanete, go ga nna le dilo tse di kgopisang. Batshameki ba tshwanetse go lekanyetsa go abelana tshedimosetso ya botho, go dirisa di-password-e tse di nonofileng, go kgontsha netefatso ya mabaka a mabedi le go nna le kelotlhoko ka melaetsa e e sa batlegeng gore ba kgone go babalesega.